Di ama batho ka bontsi ba ba sa direng ka gonne ga ba kgone go fitlhelela information-e epe ka gonne ba tla be ba sena data ka nako eo. Ga ba kgone go ka tse dingwe tse dikgolo e ba ama thata ka gonne ga ba kgone go fitlhelela dilo tse dingwe tse ba tshwanetseng gore ba di bone mo mafaratlhatlheng gore ba kgone go ka bona mmereko le go tsena mo diwebsaeteng tse dingwe gore ba kgone go .

Nna ke dirisa data ya MTN ya seven days, Made4You, mme e tsaya matsatsi a le supa ebile e botoka thata ka gonne e fela ka matsatsi a teng, nako dingwe e a fetelela ka gonne e ntsi thata mme yone fela e cheap, tlhwatlhwa ya teng e le ko tlase ka madi. Matsatsi a teng a a supa, ke e dirisa bosigo le motshegare, e botoka thata. O ka e dirisa go ka .

Tlhwatlhwa e ke rekileng data ka yone ke forty-nine ranta kgwedi e e fetileng, ke e reka gape kgwedi e mme ke e dirisa lobaka la malatsi a le supa. Fa motho a batla go e bona, o tshwanetse a ba a dirisa dikarata tsa MTN, mme fela o tsena mo go Made4You gore a kgone go fitlhelela data e, kgotsa o ka e fitlhelela gape mo App-eng ya MoMo gore o kgone go fitlhelela go reka data eo mme e tsaya lobaka lo lo telele tota.

Nna ke tla itumediswa ke di-gig-i di le 'some le bobedi mme ke tla e dirisa kgwedi. Ke ka itumediswa ke di-gig-i di le 'some le bobedi, ya motshegare le ya bosigo mme yone ke tla e dirisa kgwedi yotlhe, mme ke tla rata gore e tsene ka letsatsi la bofelo la kgwedi gore ke kgone go emela e nngwe e fele. E tseye matsatsi a fitlhelele fela jaaka ele ya kgwedi.

Ba le ba ntsi ba ba nang le internet- e e e ko tlase ka gonne go na le diselefounu tse dingwe tse di sa kgoneng go tshwara network ka nako. Motho a sa kgone go dira dilo tse dingwe ka nako mme fela fa yone tšhono e ya five G, . E tla tswela batho ba le bantsi mosola gore le bone ba kgone go ya kwa pele, ba kgone go nna kwa pele mo dilong tse di ntsi tsa mafaratlhatlha gore ba fitlhelele le tsone ditiro.